Umsakazo yindawo efanelekile ukusakaza futhi nokuthola amakhasimende mangabe ufuna amakhasimende azi ukuthengisa kwakho nokuthi udayisa ini, kuphi, kanjani, inani, malini? Intengo yakho ihamba kanjani? Umsakazo kuyindawo ekuwukuthi yiyo vele ongathola ngayo abantu, phecelezi i-target-a i-audience.

Angicabangi ukuthi kungabakhona izinyathelo ongathi uyazithatha ngokushesha kokuphela kwedatha. Into mina engiyibonayo futhi esebasenzele yabalula-ke manje ukuthi sifake wona ama-Wi-Fi. I-Wi-Fi uthola, unlimited datha, uyakwazi ukwenza yonke into oyifisayo ngesikhathi osifisayo. Bese-ke inyanga nenyanga uyazi ukuthi kunemali oyikhokhayo ukuthi uhlale unedatha. Futhi awulokhu uthenga idata mihla namalanga nsukuzonke ngoba lona idatha futhi alibiki malizophela ukuthi sengiyaphela liya ngawe ukuthi ulisebenzisa kanjani futhi ulisebenzisela ini.

Umehluko phakathi kwe-prepaid nekhontrakthi, umehluko ukuthi kulokhu, kule eyokukhokha ngaphambili ukhipha imali ukuthi ukhokhe ngoba angeke uze uthole idatha kuwukuthi awukhiphanga imali wakhokha wathenga idatha. Bese kuba naleli le kontilaki, ele kontilaki lizavele selifakiwe linelanga linosuku linonyaka la liyazi khona ukuthi ngesikhathi esiso kumele ngingene ocingweni. Lungena ocingweni lakho uyalazi usuku lingena khona wena ubhadala uma usuyoli bhadala mhlawumpe ngenyanga.

Ngiyacabanga ukuba kubaluleke kakhulu ngoba eyi, abantu abaningi vele sesiphila ngayo imabonakude sibukela kuwo ama-movie, sibukela iy'tori kumabonakude. Manje ngiyacabanga ukuthi vele indawo indawo yokuxhumana nokuthi uhlale futhi unethezeke endlini yiwo umabonakude. Futhi umabonakude uze kahle uze kahle ngoba uqoqa ney'ngane esikhathini esiningi, ukuthi iy'ngane zingaphumeli emigwaqeni. Bayakwazi ukubukela imidlalo kumabonakude, bayakwazi ukubukela opopayi kumabonakude.

Ngicabanga ukuthi ngingayenza ukuthi ibe nezici zokuthi abantu bengaphumi emizini yabo ukuthi baye emitholampilo. Futhi ikwazi ukuhlola abantu abanosifo sofuba, abantu abanezifo zomkhuhlane, abantu abanezifo ekuwukuthi akukhonakali ukuthi odokotela bazibone. Kodwa-ke ngeyami i-telemedicine ngenze ukuthi abantu bafinyelele ekutheni bakwazi ukubona izifo abanazo ey'ndlini zabo, bahlale ey'ndlini zabo kungenasidingo sokuthi bephume beye emitholampilo.

Emphakathini wangakithi abantu abaningi sebanayo i-Wi-Fi futhi ayibizi kakhulu bayakhona ukuyikhokhela futhi kuba ngcono kakhulu kunokusebenzisa idatha. I-Wi-Fi ingcono kakhulu kunedatha ngoba uyazi ukuthi mawune-Wi-Fi uthola uku-connect-a isikhathi eside, uyakwazi ukwenza yonke into oyifunayo ngesikhathi osifunayo futhi ayikuvimbeli ekutheni ungenzi lutho. Ngiyakhuthazela kakhulu abantu ukuthi bangaba nawo ama-Wi-Fi, ukuthi bangathathi ama-Wi-Fi abizayo, maningi ama-Wi-Fi ekuwukuthi asenanini eliphansi futhi asebenza kahle awanankinga.